Okubi ngayo i-hydroponic yokulima emadolobheni ukuthi indawo ayikho emadolobheni kakhulu uqathanisa nendawo esemaplazini, okungaba inselelo kakhulu nokuthi ukuyifaka kuyabiza kakhulu okungaba inselelo leyo futhi kubalimi. Okwesithathu, futhi ukuthi amanzi nogesi kuyawudla kakhulu nalokho futhi okungafaka ingcindezi enkulu kuba lume basuke besafufusa .

Ukuthola iy'nsiza kusebenza ezifana njengemshini yokuhlwanyela ebese kuba nendawo evulelekile enkulu, kanye nembewu ey'hlukahlukene iyithiyo ey'ngaba khona kungaba ukuthi isimo sezulu kakhulu esiguquguqukayo. Okwenza kube inselelo enkulu ukuthi ungatshala iy'tshalo ngaleso sikhathi ngoba isimo sezulu asiqondakali futhi siyashintshashintsha.

Ezolimu zibaluleke kakhulu emnothweni ngoba ziyiwona umgogodla nanokuthi futhi ziletha intuthuko emphakathini izinto ey'fana njengokudla, ziphinde futhi siyakwazi ukuhwebelana namanye amazwe ukusebenzisa yona ezolimu. Sikwazi ukukhwabelana ngokudla namanye amazwe, iphinde futhi kube iwona ezolimu ezilethela imali kakhulu kumnotho wethu.

Kubaluleke kakhulu ukuthi izizukulwane ey'ncane ziqhubeke nokulima ngoba ukulima iyona ngqikithi nanokuthi iyonanto ebaluleke kakhulu okudlula yonke into, iyona ephethe iy'mpilo zethu kahle kahle ngoba ukuze thina sithole ukudla sidinga bona la bantu ukuthi bahambe bayolima ebese sithole ukudla. So, ngaphandle kokuthi kulinywe impilo ayikho so, kubalulekile nokuthi abantu abasha baqhubeke nokulima ukuze le ndaba yokulima ingafi futhi ingafidabali, iqhubeke njalo njalo.

Ukube bengiphethe kuma-supermarkets bengizokwenza isiqiniseko sokuthi uma ngabe ukudla sekusondele isikhathi sokuthi konakale bengathatha ngikuyise ekhaya lezintandane, ekhaya labantu abadala mhlampe futhi nginikezele ngakho kubantu abahlwempu mhlampe abahlala emgaqweni kanje. Ukuze bathole okuya ngasethunjini kunokuthi sikuchithe sikulahle ilokho ebengakwenza mina.

Ngake ngaba esimeni esifana naleso kwakungenzeki lutho ngangokuba ngisho noma kuthiwa wenzani endlini, awukwazi ngisho ukunyakaza ngoba uvele ubhocobale ngenxa yokuthi ilanga lishisa kakhulu. Ngikhumbula nje ngisase sikoleni othisha-ke bakuthi kushisa kakhulu babesithatha basikhiphele emnyango ukuze sishawe umoya, noma-ke uhulumeni wezemfundo lokhuzani ayikuphasisi ukuthi abantwana baphume ngaphandle kwegumbi lokufundela ngesikhathi sokufunda. Kodwa ngenxa yokuthi-ke, iklasi esasifundela kulona lalishisa kakhulu uma ngabe kushisa so, kwakuphoqeleka ukuthi sihambe siyohlala ngaphansi zomthunzi wesihlahla ebese sifundela khona.

Ngiyacabanga ukuthi uzizwa engaphathekile kahle. Uyabo uma ngabe njengami ungumuntu othanda ukutshala uma ngabe iy'tshalo zakho okungenzeka mhlampe zishiswa ilanga kakhulu, noma uyabona ukuthi kukhona okukuthikamezayo mhlampe okwenza ukuthi singakhuli kahle, uyawuphatheke kabi. Uyabo? Uzame imizamo yokuthi mhlampe yini ongayenza ukuze sikhule kahle so, noMusa ngiyacabanga naye ukuthi uphatheke kabi ukuthi usinyathele ngephuthuma ngoba iy'tshalo ziyafana nabantwana kuthina cause ngoba siyazinakekela njengabantwana. Naye uphatheke kabi ukuthi unyathele isitshalo sakhe okungenzeka ukuthi sizokhula okungenzeka ukuthi angeke sikhule, kodwa-ke makuwukuthi uzosinakekela sizokhula, sibe kahle.

Uhlobo lokudla oluvamise ukuba nenkinga kakhulu ngokwami ufulawa ikakhulu kakhulu ngoba uma ngabe lingakanani inani lamanzi mangabe nje lake lathintwa amanzi usuwonakele, nje awusayona into engasetshenziswa. Ngiyacabanga ukuthi mina into engingeza nayo nje ilokhuzane uma sekuziwa ngakufulawa ukuthi mhlawumpe ungaqale ukupakishwe kuplastiki ngaphambi kokuthi ufakwe kuyiphepha ngoba uyinto esheshayo ukonakala kakhulu uma ngabe uhlangane namanzi. Noma ngabe uluphi uketshezi nje ohlangane nalo, uyashesha ukonakala ufulawa.

Iy'nhloko ey'semqoka ungaba okokuqala ukuthi ukuphatha kwey'tshalo, ukulandela iy'nhlelo zokutshala, ukufakwa kwamanyolo, ezokunisela kanye nezokuvuna. Okuphinde kube ukuqapha inhlabathi, ukuqaphisisa ukuthi inhlabathi le ozotshala kuyona iyiyo yiyo iyona efanelekile kuthi utshale leso sitshalo ozobe usitshala. Uqaphe impilo yenhlabathi uphinde uqaphe futhi izinga lomswakamo okuwona inhlabathi, phinde bese kuba ukunisela lapho ukunisela. Okwesithathu, ukuthi mangakanani amanzi owasebenzisayo ekucheleleni iy'tshalo noma isitshalo leso osuke usitshalile ngaleso sikhathi.

Lokhu ngakwenza ngokuthi ngiqaphe inhlabathi iy'nguquko ezibakhona enhlabathini uma ngabe ngisuke ngitshalile, lokho okuzoba inkomba zokuthi lo mhlabathi lo okusuke ngitshale kuwona ulungele yini ukuthi ngingatshala kuwona. Nanokuthi ngingaqapha futhi isivuno sami mawukuthi ngisuke ngitshalile khona ngiqaphe khona ukuthi, lesi sivuno lesi kuzo zonke iy'tshalo ebengiyifakile singakanani isivuno engisitholile kuzo zonke iy'tshalo. So, ila ilapho-ke esengizobona khona ukuthi kusho ukuthi kukhona inkinga ekhona emhlabathini wami.

Mina ebengakwenza ngaba ukuthi ngisungula unqubomgomo la noma ezovikela amalungelo abantu laba abasuke bezothola umhlaba, noma bebephucu umhlaba wabo okuthi ukwazi ukubavikela. Nanokuthi umhlaba mele unikezwe abantu abazokwazi ukuwusebenzisa, bakwazi ukuthi batshale, bakhiqize ukudla okuzokwazi ukuthi kusisize hhayi bona umphakathi wonkana ne-South Africa yonke imbala. So, ngaleyo ndlela kufanele ukuthi umhlaba unikezwe abantu abazokwazi ukuwusebenzisa ekugcineni ubenzele inzuzo, hhayi kube umhlaba ozohlala ungenzi lutho.